Nna ke nahana hore mathata ana, ke mathata e leng hore ha ba kgone ho fumana bareki ha bonolo. Ke nahana le hape hore ke mathata e leng hore, ha ba kgone ho fumana poleke tse leng hore di nepahetse ho ka rekisa dikuku, kapa bona batho ba nepahetseng.

Ke rata hore nkare ke thabile haholo ka senana, ebileng senana se etsa hore ke be le thahasello e tibileng, le thuto e ke tla e ruta ba, batjha ba nou tjena ka sehlopha le papadi ena ya hockey. Papadi ena ya hockey ke ya e rata ka lebaka la hore e re thusa hore re ikwetlise mmeleng ya rona monana. le hape ha se batho ba bangata be leng hore ba e rata papadi ena, jwale ke kgothaletsa batjha hore ba, ba, ba tshehetse papadi ena ya, ya, ya hockey ka bongata hore le yona e kgone hore, e hlahelle setjhabeng monana hangata. Re, re, re rute bana ka yona mona le dikolong mona. Jwale ke thabile haholo hobane e sebetsa hantle ka mehla yohle, papadi, sehlopha sena sa rona sa papadi ya hockey .

Re na le papadi ena ya bolo ya maoto sekolong. Re na le papadi ena ya rugby, re na le ya cricket-e, re be le ya tennis. Jwale ke hlokometse hore baruti haholo mona sekolong, ba thabela papadi ena ya bolo ho feta dipapadi tsena tse ding kaofela. Bolo ya maoto ke yona e ratuwang ho feta dipapadi tsena kaofela. Se nka se fetolang ke hore batho, bana ba sekolo ko hore ba tlameha ba rate dipapadi kaofela hobane, ha ba a tlameha ho kgetha papadi e le nngwe feela. Tlameha ba ithute dipapadi tse ding , sena se tla ba etsa hore ba tsebe haholo ka dipapadi tse fapaneng.

Ke ka kopa hore batswadi, ba kgothalletse bana ba bona hore, ba fihle ka nako sekolong monana e sale ka matjeke, hore tse ding tsa dipapadi re tlo di etsa mona sekolong. Papadi e kang ho matha, ke yona e ke e nahanang hore e bohlokwa hoseng o mong le o mong. Jwale ke tlo hlalosetsa batswadi hore ba kgothalletse bana ba bona hore ba fihle sekolong, ka matjeke sa le ka nako hore ba kgone ho, ho ikwetlisa pele ba kena dithutong tsa bona. Jwale hore re re kgone hore ba ikwetlise, ke hore feela ba tle e sa le ka nako sekolong. Ke kopa batswadi hore ba lokolle ba , bana ba bona hore ba tle e sale ka nako. Ho kgone hore ho be le nako ya ho ikwetlisa, ho be le nako ya, ya dithuto.

Nna ke rata papadi ena ya mabelo ya ho matha, e re e bitsang ka hore ke di-athletics. Papadi ena ya ho matha enana, ke e rata hore e kwetlisa maoto a hao, e kwetlisa le pelo ya hao hore pelo ya hao e dule e le matla, e dule e pompa madi ka nako tsohle. Ke ka hoo ha o matha, o dula o hemela hodimo, sena sa ho hemela hodimo, ke ha pelo ya hao e ntse e ba matla. Jwale karolo e ka reng pelo, maoto le yona a hao a tla dula a tiile, ebile a shahlile ka nako tsohle. Le matshwafo wa hao ha o dula o matha, o hema e etsa hore matshwafo a hao, a dule a le matla ka nako tsohle ebile a le, a le maemong a nepahetseng.

Se ka etswang ke hore dikolong monana ho bulwe dihlopha, ho se be le sekolo se senang sehlopha sa bolo. Dikolo kaofela ka mona ka motseng di be le dihlopha tsa bolo, ke nahana hore ke yona e leng hore e tlo re thusa hore, papadi ena ya bolo batho ba tswang ba mose kwanana, e ba hula, e ba hulele ka mo. Hobane dikolong mona ke teng moo eleng hore re tlo fumana talente ngata.

Ke ka etsa taba e tjena, ke ka ngola monana dipampiring le ho tsebisa monana di-television-eng mona le di radio-ng. Ho, ho, ho batho be e leng hore ba hlaha bo mose kwanana, kapa be re ba bitsang ka hore ke di-tourist, ba tlo tseba ka, ka motho enwa a neng a dula monana. Hobane ke na le tsebo, e leng hore ya motho enwana a e leng hore o na dula monana hore na e ne le motho ya jwang, le hore na o ne a phela bophelo bo jwang? Jwale ke nahana hore di-tourist di ka thabela taba ena. Ha ba tlile ka monana moo mo e leng hore motho o dula teng.

Boitlhakiso ba mmele bo, bo hlokahala haholo ebile bo, bo, bo ka etsa hore, o dule o hlwekile mmeleng monana ebile o phela ka nako tsohle. Boitlhakiso ba mmele ke rata hore le bo etsa le hore pelo ya hao e dule e le matla ka nako tsohle, ha pelo ya hao e le matla ka nako tsohle o kgona hore, o phele nako e telele.

Ke ka etsang? Ke ka ngola monana di-radio-ng monana le di-television-eng, hore kapo le hona mona social media, ka dipapadi tsena tse itseng tse fapaneng tse ngata. Le mona marangrang mona ke nka ngolla batho hore ba kgone ho tseba ka taba enana, ho e phahlalatsa. Jwale ke nahana haholoholo taba ena ya television ke yona e tla phatlallatsa ka taba tsena tsa dipapadi tsena. Le hore batho ba tsebe ka dipapadi tsena ba ithute ka tsona. Ke nahana television ke yona e ka thusang haholo, hobane batho ba bangata ba shebella television kapo ho mamela radio. Ke nahana ke tsona tsela tse tla etsa hore batho ba tsebe ka dipapadi tsena.

Ke ka mo eletsa hore a qale kgwebo ka tjhelete eo, kapa hona ho e boloka bankeng hore e kgone ho ba le tswala. Seo se ka mo thusa haholo seo, sa hore a ise bankeng mane a e boloke, a kgethe banka e leng hore, e na le ditjeho tse tlase, le e tla mo etsetsa tswala e hodimo. Le ho qala kgwebo e nyane feela ka motseng ka moo, ke nahana hore ho qala kgwebo, ho tla ba bohlokwa hobane tjhelete ya hae e tlo dula e fedile. E tlo dula e le hore e ya kenya kgwedi le kgwedi hobane business e kenya tjhelete kgwedi le kgwedi kapo kgwebo yona e kenya tjhelete kgwedi le kgwedi. Seo se tla mo thusa hore a dule a na le tjhelete ka nako tsohle.

Bontate maponesa ne ke kopa le nthuse ka thepa ya ka, ya ho ikwetlisa e nyametse. Ke bua ka thepa e kang metjhini e mathang, e ne e le mmedi, re ba le ditshepe hape. Ditshepe tseo tse ne re di sebedisa ho di jara ha ne re ikwetlisa. Di nyametse kaofela ka monana re sa tsebe hore na ho etsahetseng. Sena se etsahetse bosiu senana re le siyo monana, jwale ne ke kopa le re thuseng ka sena hobane di ne di na le theko e hodimo e kabang makgolo a itseng, e ne le makgolo a itseng.

E ya, sena se ka o etsetsa tjhelete ha o tseba ho imaketa hantle. O ka lo ithuta ho jaefa maneneneng ditoropong wa jaefela, ditoropong maneneneng wa jaefela batho ka tjhelete. Seo se ka o etsetsa tjhelete, haholoholo nakong yane ya ya ya Moqebelo, nakong ya Moqebelo mane ditoropong ho wa tlala. O ka ipehela fela radio ya hao mononono, wa dula o jaifela ha e le di di meqebelo monono ho tletse, kwanana ditoropong kwanana, o jaefela batho e ba ba o lefa. Ke nahana hore ke tjhelete e ka ho thusang eo hobane o e, o e fumana ha bonolo. Ho jaefa ha se ntho e leng hore e thata ha kalo, e ratuwa ke batjha haholo.

Mmuso o ka re thusa ka tsela e tjena, o ka hlahisa di, di, di dibaka tse hlahileng tse leng hore di bulehile, tse leng hore batho ba ka kgona ho di apply-ela online, marangrang mane.

Re tlo kopa hore motswadi e mong le mong a ntshe moo a kgonang teng, hore re tlatsaneng, re kgone ho fumana koloi ena. Le hape re ka kopa bo rakgwebo ba nang le tjhelete e ngata, ho re thusa ka taba ena. Kapa ra ngolla lefapha la mmuso hore thusa ka taba e tjenana, kapa ra ngolla bo radikoranta ho thusa hore re eketse tjhelete ya ho reka koloi ena.

Papadi e ke e ratang haholo ke papadi ena ya bolo ya maoto enana, ha e sa le ke e rata ho tloha ke le monyane, ke hlaya. Se entseng ke rate papadi ena ya bolo enana, ke television, ne ke dula ke e shebelletse mona television-eng mona. Ya ba ke a qala ke ba le lerato la teng mona television-eng, fitlhella se, e se e le thatohatsi ya ka, ke qetelle ke e rata.

Se mmuso o ka se etsang, ke ho batlana le palo ya ya batjha, e leng hore ba ka thabela ho ikwetlisa. Ba ka batla batjha dikolong monana, le hona marangrang monana, ha ba ka tseba ka palo ya batjha, ba tla kgona ho tseba hore na ba tlo bula dibaka tse kae, ho ya ka palo ya batjha be e leng hore ba kgethile.

Setswalle se bohlokwa haholo, papading ena ya, ya bolo ya maoto haholo. Hobane ka nako tsohle, ho hlokahala hore le sebedisane mmoho, e be ha le sebedisana mmoho, ke ha le tshepana. Jwale hore o tshepe motho, o tlameha o be le setswalle se nepahetseng. Ke nahana hore papadi e bapala hantle, ha re tshepana, re le batho, re na le setswalle se tiileng.

Di matsohong a mosuwehlooho, mosuwehlooho. O le motsamaisi wa kgwebo ya hao, re ya o dumella hore o ka re thusa ka tsa ditjhelete.

Metheo e metle ya ho aha setswalle, re bua ka ho tshepana, re re bua ka ho dula ho buawa nnete ka nako tsohle, le ho ratana ka nako tsohle, le ho thusana. Ke nahana hore ke yona e metle ya ho, metheo e metle ya ho aha setswalle eo. Re tlameha re dule re tshepana setswalleng ka nako tsohle.

Ke papadi ya e re bitsang ka hore ke American football e siyo ka mona ka Afrika Borwa. Yona ha e bapalwe hohang. Ke nahana se ka etswang ho tliswa papadi ena ka Afrika Borwa, ke ho bua le ba lefapha la American association football-o, ba ka re thusa ka taba enana. Ho e tlisa ka mona le ho re ruta hore na e sebetsa jwang, e bapalwa jwang?

Ke ka etsa hore batho ba se theohele kapo bana ba sekolo ba se ye dikolong. Ho be le nako e leng hore dikolo di tlo kwalwa ka yona for nako e telele, le mesebetsing mane batho ba se ye mesebetsing for nakonyana e telele. Sena se tla re thusa hore, o kgone ho, ho shebella bolo ka lapeng, re re felletse re le lelapa. Ho se, ho se be le ba e leng hore ba theohetse kapo ba ile hona sekolong. Jwale ke ka ba etsetsa le di-holiday tse ngata.

Nka hlalosetsa ngwana ka hore lebaka le etsang ke rate bolo haholo tjena, ke hobane ke e ratile ke sa le monyane, ke lekana le yena. Ebile television ke yona e entseng hore ke rate bolo ka mokgwa oo. Ke ka mo hlalosetsa le hore melemo ya bolo ke e feng, hobane bolo e etsa hore o dule o ikwetlisa ka nako tsohle. Pelo ya hao e dule e le e le ka tsela, e leng hore o maemong a nepahetseng. E etsa le hore mmeleng mona wa hao o dule o le matla ka nako tsohle, ebile o le mafolofolo ka nako tsohle.